Ke ile ka mo qeka ebile ke ile ka kopa hore, a fokotse metjhini e leng hore e ntse e sebetsa polasing hore ba bang ba basebetsi ba kgone ho kena. Ke ile ka kopa hore metjhini e mpe ebe palo e kgutshwanyane kapa ebe palo e fatshe ho feta batho hobane, batho ba hloka mesebetsi ka palo e hodimo. Jwale ke ile ka kopa mohiri wa ka hore a mpe a fokotse palo ya metjhini hore batho le bona ba kgone ho kena mosebetsing.

Re na le lekgala. Lekgala lona re le sebedisa ka mokgwa o tje, re ya le tula ha re qeta ho le tula, re le kopanya le metsi, ebe metsi ao re a nwa yona e thusa ka ho kolomaka ka mpeng kapa ho fokotsa nyoko. E be re ba le , re na le lengala lona re le sebedisetsa ha o tshwerwe ke sefuba, e be le tsona wa tula, ha o qeta ho a tula, kopanya le metsi ebe wa nwa, kapa o ka kenya kapa lekgala ka hara metsi a tjhesang ho hema monko oo. Monko o tlo thusa hore ka sefubeng o bulehe le dinoko tsa hao di se ke dia kwalana.

Ho na le basebetsi be leng hore ha ba fumane nako ya ho sebetsa e hantle mono mosebetsing. Jwale ne ke kopa hore re le.

Re na le dikokonyana tse ka reng cut worms, rena le dikokonyana tse bitswang di-aphids, ebe re na le dikokonyana tse bitswang ka hore ke di-thrips, ke tsona tse leng hore di hlasela di dimela tsena tse re di bitsang ka hore ke tsa mahapu. Jwale ha ele le jwalo, re hloka hore ka nako tsohle re dula re tshela tjhefu kapo yona moriana o leng hore o tlo sa dikokonyana tsena.

Jwalo ka ha re tseba hore rena le dipula tse leng hore di fapane, re na le pula tse leng hore di boima ebe di na le sefako. Jwale poone ya rona monana polasing ke enana e otluwe ke pula ebile sefako se re senyeditse, ha se nna fela le borapolasi ba bang ba senyetswe ke poone. E otluwe ke pula e leng hore ha ra e lebella ebile e ne le pula e matla, e leng hore e sentse dimela ha ya senyetsa nna fela e senyeditse kaofela re le batho.

Ke tla leka ho ba hlalosetsa hore, budget ha ya lekana ebile business ya rona ha e sebetse hantle, jwale ke tla kopa hore basebetsi ba be le pelo ba kgone ho nkemela ke ba thuse ka ho ba patala tjhelete ya bona ka mora nako ya dikgwedi tse itseng, e se e na le nthwe re bitsang ka hore ke tswala, interest.

Dintlha tse a tlamehang ho ela hloko ho tsona, ke sebaka kapa poleke e leng hore diphoofolo di tlo dula ho yona. E tlameha e be poleke e leng hore, e na le nthwe re e bitsang ka hore ke weather-a kapa maemo a lehodimo, e leng hore a nepahetse, mo eleng hore ha o bate haholo ha o tjhese haholo, ke sebaka. Ebe diphoofolo hao qala ba le dijo tse tshwanetseng kapa dijo tse loketseng diphoofolo tseo, ka nako eo.

Re ka boloka tjhelete ka tsela tse fapaneng. Ya pele e ke e tsebang ke ya hore, re ka kgetha banka e leng hore e na le ditjeho tse fatshe kapa ditheko tse fatshe, banka enonong o ka beha tjhelete yao wa boloka mono, e ne nne e be le tswala nthwe re bitsang ka hore ke interest. Kapa ka tlung batho ba ka fokotsa tse ding tsa dintho tse ka reng bo diaparo, le bo dijong, bo airtime-ng, re be le nthwe re bitsang ka hore ke budget e fatshe ka tlung. Ke tsona tse ka re thusang hore o boloke tjhelete, ebe re ka kgona ho kgetha tse ding tsa dirapa.

Eya ke kile kea utlwela ka moo ke phelang teng.

Ntate rapolasi ne ke kadima tseding tsa hao tsa dipere. Dipere tsena ke di kadimela papadi e leng hore e tlo etsahala ka motseng ka mona. Papadi eo ke ya mabelo jwale mabelong mona, re batla dipere tse leng hore batho ba tlo etsa mabelo ka tsona, ebe batho ba ntsha tjhelete moo. Jwale ke tshepisa hore ke tlo kgutlisa dipere tsa hao di na le tjhelete kapa yona tswala, e leng hore re tlo fumana tjhelete kae, papading tsa mabelo. Le hape hona le ba bang ba bahahlaodi ba ka reng bo makgowa ba tswang bo ka naheng tse kantle, be leng hore ha ba tlwaela ho palama dipere ebile ha ba di tsebe na dipalangwa jwang kapa tsona di sebetsa jwang. Jwale bahahlaudi ba na ba tshepisitse hore, ha ba palame dipere tsenana ba tla lefa tse ding tsa ditjhelete tse leng hore ba leboha ka tsona, ne re kadima dipere tsa hao for lebaka le jwang.

Dikolobe di ka o etsetsa tjhelete ka ditsela tse fapaneng ka ditsela tse ngata. Tsela ya pele, ke ya hore dikolobe tsa hao o ka di rua, ebe o dula o di isetsa dijo di o tswalle madinyane, ebe madinyane ana wa rekisa. Jwale ha o rekisitse madinyana anana o tla rekisa ka theko e hodimo, e leng hore e tla o etsetsa tjhelete, kapa tsona dikolobe tsa hao ha di le ngata haholo, o tla kgetha tse ding tsa hao tsa dikolobe ho di hlaba ebe o etsa nama. Nama ena wa e rekisa o e rekisetsa ka motseng kapa bathong ba bang ba dikhampani tse itseng, ke tsona tse ka o etsetsang tjhelete ka dikolobe.

Ho na le borapolasi ba bang be leng hore, ba lema difate ho etsa eng? Ho etsa dipampiri kapa ho hlahisa tsona dipampiri. Borapolasi ba tjena bona ha ba ba ngata haholo mona lefatsheng, jwale sena se ka beha bokamosa ba temo kae, kotsing hobane ha se ba bangata be leng hore ba etsa temo e tjena. Le hape ho ntse ho kena metjhini e meng e metjha ya technology e leng hore, e ka kenya temo e tjena kae, e ka e kenya kotsing.

Ha se ba bangata ba tsebang ka thuto enana ya ho lema kapa yona ena ya dipolasi. Jwale ke nahana hore batho ba kgalekgale bao ba seng ba e long ba na le dilemo tse hodimo ba tsofetseng ba kgale ke bona, ba na le ka tsebo ena ya lemo, hobane kgale kgale ho no ho phelwa ka ho lema. Batjha ba hona jwale, bona ha ba tsebe ka sena sa ho lema, batho ba baholo ke bona ba tsebang ka sena sa ho lema, re bua ka maqheku be leng hore ba phetse nakong ya kgale, ke bona ba na le tsebo e ngata ka tsena tsa ho lema.

Borapolasi ke ka ba eletsa ka hore ba kgethe dibaka tse leng hore, pula ha e ne ka sekgahla kapa ka matla a makalo. Borapolasi ba tlameha ba kgethe dibaka tse leng hore di polekeng tse leng hore pula ha e senye hakalo, seo se ka ba thusa ka hore pula ha e fihlile ha e tlo ba senyetsa haholo kapa borapolasi ba ka kgetha dikhampani tsa insurance, di-insurance tsenana ke mo eleng hore ha polasi e qeta ho senyehelwa kapo yona pula e qeta ho senya borapolasi ba tla claim-a ditjhelete di-company-eng hore di-company tsena di kgone ho ba thusa ka tshenyehelo ya bona le di-cost hore polasi e tswelle pele.

Ka taba e jwalo ke nahana hore, bao be leng hore ba nketswe sebaka kapa naha ya bona ba ka kena marangrang jwalo ka bo di-social media ho hlahisa mathata anana hore tse ding tsa dinaha di kgone ho bona mathata ana e be le tsona di a thusa. Kapa bana ba lahlehetsweng ke naha ba ka etsa eng, ba ka ya dinaheng tse ding ba lo kopa thuso ho dinaha tse ding, re bua ka naha tse matla jwalo ka bo United State of America. Ba ka hlahisa mathata a bona moo, America e ka lefa ka tse ding tsa di-resources, ho thusa kapa ho kena ntweng ho thusa hore ba fumane se leng se ba loketse.

Tsela e jwalo e sebetsa ka mokgwa o tjena, re nka lero la phoofolo ya poho e be lero lenononong, ke lero le re le bitsang ka hore ke di-sperm cells, lero leno ra le nka ebe re le isa ho phoofolo e tshehadi poho re sa nehela ka yona, empa re nkile fela lero. Lero leo ke lona le leng hore le tlo fertiliser ka hara mpa ena ya phoofolo e tshehadi e be e tla tswa e be phoofolo di tla tswala.

Ke nahana hore ke ntho e leng hore ha ya loka hobane, matswantle ho leka naheng e ngwe kapa yona ena ya Afrika Borwa, ba ka tlisa diphethoho moruong wa naha, ba ka tlisa diphethoho dikolong, ba ka tlisa diphethoho maphelong a batho ka lebaka la hore re le batho ha re tshwane. Jwale matswantle a mang, ba na le ntho tse re di bitsang ka hore ke di-skills tse leng hore rona ha re na tsona, bona ba na le tsona. Mohlala, re na le dingaka rena le di-engineers rena le mesebetsi e meng e leng hore fela e kgonwa ke matswantle rona ha re e kgone, jwale ke nahana hore le bona ba fuwe sebaka sa hore kapa monyetla wa hore le bona ba kgone ho bontsha hore na ba ka kgona ho etsa eng moruong wa naha.

Ditsamaiso tse ikemetseng di ka thusa borapolasi ka tsela tse ngata, e ka ba thusa ka tsela ya ho boloka nako, e ka ba thusa le ka tsela ya mofuta wa komporo. Ebe ba ba.

Tharollo ya metsi.

Ka kutlwisiso ya ka, ke nahana hore yona e nepahetseng. Le bana ba ka kgona ho ithuta mesebetsi e fapaneng ya ho lema. Seo se ka thusa bana haholo ka thuto, jwalo ka ha mesebetsi e sokoleha.

Ee haesale ke na le lerato ho mesebetsing ya polasing ya ho lema, ho sebetsa ka diterekere, haesale ke na le lerato leo. Ke na le thahasello ho mosebetsi e ka reng e tjena ke nka e thabela haholo hobane ha e kotsi le hakalo. Ebile ha o sebetse nako e telele ha o lema polasing, mesebetsi e mengata o ka ikgannela trekere, o ka lema, o ka nwesetsa. Jwale ke rata ka hobane mesebetsi ya polasing e bonolo ha e thata kapa ha e batle oe yele sekolong.

E ne e le ka selemo se seng ha ke bona morwallo o fitlhela polasing ya mane North West mane. Dijalo di ne di senyehile kaofela di hoholeile ho se na le moo batho ba fetang teng, kotsi ya hore masenke a fofe moyeng, a tsamaye le bo moya, ke yona e neng e ntshosa hobane, ne re bona masenke a tsamaya hodimo, dimela le tsona di senyehile kaofela ho sena tsela. E ne e le mathata fela.

Jwale ke ntho tse ngata tse seng di tjhentjhile ha ho tluwa tabeng tsa bo dipolasi jwalo jwalo. Re ile ra bona mefuta ya metswako ya science, e lo reng ya e sebedisa ho hlokomela dilema kapa tsona dijalo le ho thusa ka.

Dintlha tse ngata tse etsang hore bomme ba se hiruwe haholo masimong, tse ding tsa ntlha e ka ba kgethollo hona masimong kapa bobodu hona ho masimong. Le hape ke nahana hore bomme ha ba na matla a lekanang le ya bontate, jwale ke lebaka la hore masimong mane ho mosebetsi o batlang batho ba bontate haholo.

Ditsela tse ngata tse leng hore batho ba kgale ba ne ba di sebedisa ho lema. Mohlala, re na le temo ya matsoho e re e tlwaetseng rona re le batho ba batsho kapa Basotho. Ha re lema re kenya peo ya rona mobung, ebe re kwaela mobu, ra nosetsa. Re re be le tsela e ngwe hape e leng ba ne ba di sebedisa tsela tse kang, ho nontsha mobu ka ho tshela di-chemical le tsona di-bacteria hore, dijalo tsa hao kapa dilemo tsa hao di dule di le maemong a nepahetseng ka nako tsohle.

Ke ka kopa bohle bao ba etsang ketso e sa nepang hore le bona ba ithute ka ho lema kapo ba batle mosebetsi ho ntate e seng ba mo senyetse. Ke nka bua le ntate a senyehelwang ke poone ka ho mo eletsa hore a kampele ka fence kapa yona devils fork kapa a kenye semfe yane e nang le motlakase e kgonang ho tjhouka batho. Bana ba utswang bona re tlameha re ba rute, ke ka ba thusa ka hore ke ba rute hore na poone e lengwa jwang, hore e dule e le maemong a matle na o etsa jwang. Ke nka ba thusa ka ho etsa jwalo hore ba leme ke ba advice ka hore ba leme le bona.

Nna dijalo tsa ka di itlhokela mobu o tiileng, mobu o thata. Ke dijalo tse kang ditapole, mabele, khabetjhe kapa tsona dihwete.

Dibaka tse kang tsena, moo borapolasi mo ba bokanelang teng ho rekisa meroho, ke dibaka tse kang ka toropong kapa dibakeng tsena mo maqheku a rona ba fumanang tjhelete ya bona ya pehi.

Ka taba ena ya sefate sa matekwane se nang le boleng, ho etsa tse ding tsa dintho tse ngata. Ke ne ke tseba ka senana ke ithutile hore ka sefate sa matekwane, matekwane a kgona hore a pheuwe, ebe batho ba a nwa ha ba tshwerwe ke sefuba, kapa ka sefate sena sa matekwane ho etswa di-vaseline kapa tsona dioli tse leng hore di tla thusa ka ho ntsha di-pain tse fapaneng kapa mahloko a fapaneng.

Batjha ba bangata nna ke nahana hore ha ba sebedise marangrang ka tsela e nepahetseng. Batjha ba hona jwale ba na le bothata ba ho ka marangrang, ba sebedisa marangrang ho shebella dintho tse sa lokang founung kapa hona ho chat-a. Le hape ke nahana hore se etsang hore ba lle bana bahlophisi, ke nahana hore ke ka lebaka la hore batjha ba hana jwale ha ba na tsebo e tibileng e nepahetseng ka makala ana, ha ba ka ba le tsebo e nepahetseng e tiileng, ke nahana hore ba tla kgona hore ba kenelle ka di-website-eng ho batlana le tsebo.

Ke nahana hore sena se bakwa ke maemo a lehodimo kapa yona weather-a. Mohlala, sebakeng se kang bo Upington, Cape Town, ke mo eleng hore hwa tjhesa mono, ebe ditholwana tse hlahang moo kapa tse lemuwang haholo, ke tse kang bo merara tjena. Ebe ho na le bo dibaka tse ding moo e leng hore ho a bata ho batlahala ditholwana tse kang re bua ka tsona jwale bo ditapole le tse ding tsa dimela kapo ditholwana.

Ke nahana hore ho ngola moralo fatshe, re etse nthwe re bitsang ka hore ke planning, ke yona e tla re thusa. Ke nahana hore kgwedi le kgwedi ho ka hlokahala ka hobane khabetjhe ke selemo se theko e tlase.

Nna ke nahana hore, re tshwanetse re ye mananeong a ka reng ana a bo di-radio-ng monana, bo di-TV monana, television-eng re nahana hore taba e jwalo e ka hlahiswa kapa ya buuwa radio-ng mononong hore, re utlwe hore batho ba bang bona ba nahana eng ka taba enana. E hlahelle le TV-ng, television-eng sena se tla etsa hore bane ba okametseng ba mafapha a hodimo hore ba hlokomele senana, ebe ho sebeletswa hore batho ba fumane dipolasi tsa bona hape.